Nokho, ukuguquguquka kwezinye izindleko akunakugwenywa ngokuphelele. Izintela zingasezishintshe ngenxa yezinguquko ngezomnotho, amanani entengo yamanye amazwe, noma izinqubomgomo zikahulumeni ezintsha. Kodwa lezinguqo kufanele zimemezelwe kusanesikhathi, futhi kube nezinqubomgomo ezicacile zokuthi kwenziwa kanjani, nokuthi nini. Izindleko kufanele zibiyezelwe kokokunokwenzeka, futhi uma kunoshintsho olidingekalayo, kumele lwenziwe ngendlela evulekile nenesikhathi esanele sokulungiselela. Lokhu kuzothuthukisa ukusebenza kwezimboni zokuthutha impahla, futhi kusize intuthuko yomnotho.

Ezokuthutha zesonto zibhekane nezinselele ezahlukene uma kuziwa ekwaneliseni izidingo zabantu abadala ezindaweni zasemakhaya, uma kuqhathaniswa nezindawo zasemadolobheni. Nazi izici ezibalulekile. Ukungabikho kwengqalasinda, eziningi zalezi zindawo azinazo izindlela ezisebenzayo zokuthutha zomphakathi, izimoto zimbalwa, kanti iziteshi ziseduze kakhulu. Ngenxa yobude kwesikhathi sokuhamba namabanga amade, izindleko zibaphezulu, okungaba nzima kubantu abadala abaphila ngemali. Izinsiza zokuhamba zesonto zivame ukuba ngaphansi, izikhathi azicaci, noma zixhomeke ekuhanjisweni kwizidingo, noma ezinhlelweni eziphuthumayo. Abantu abadala badinga ezokuthutha ezinokunakekela ezikhethekile, okuyinto ezingavamile ezindaweni zasemakhaya.

Ukuthenga amathikithi, noma ukukhokha imali yokugibela sekuya ngokuya kubalula ngenxa yobuchwepheshe obusafufusa. Namuhla izinhlelo eziningi zokuhamba zisebenzisa amasistimu wokukhokha ngedijithali, amakhadi e-smart, noma ukukhokha ngama QR Code, noma nge-app, nge-Apple Pay, noma nge-Google Pay. Ukukhokha ngama-ephu, abagibeli bangasebenzisa izinhlelo zokusebenza i-mobility, ukulungile futhi kuyashesha ukuthenga amathikithi kumuntu one divayisi nesistimu esebenzayo. Kodwa kusekhona isidingo sokwenza lendlela ifinyelele, ibe lula, futhi ihambisane nezidingo zomphakathi wonke.

Amathebula ezikhathi zamabhasi awahlali esiza kahle bonke abagibeli, ikakhulukazi labo aba nezinhlelo zokusebenza ezikahle ezihlukahlukene. Abanye abagibeli basebenzisa ama-ephu ahlukile , amathebula esikhathi angase angahambisani kahle nalolo lwazi, aholele ehlukahlukeni. Abahamba ngaphandle kwamahora avamile, izinkinga zivela uma abantu behamba kusihlwa kakhulu, ekuseni kakhulu, noma ngezinye izikhathi ezingajwayelekile. Amabhasikidi angaqhutshwa ngesikhathi esishiywo ngenxa izinguquko ukuze kube nzima ukwethemba amathebula ajwayelekile. Umathebula ezikhathi zamabhasi ayasizwa kodwa awahlali ewusizo kubagibeli abanezinhlelo ezihlukile, noma abadinga ukuhamba ngaphandle kweshejuli evamile. Ukuhlanganiswa ubuchwepheshe onemininingwano ebukhoma kungaba isixazululo esibalulekile.